Izindawo ezinganakiwe azikhoni ukuthola uxhaso kalula, futhi azigadwe ngumuntu. Zihlala nje obala ukuthi yilowo nalowo othanda ukuzona azone. Mina ngicabanga ukuthi uma kungaba nabantu abazoqashwa bezigade lezi ndawo bephinde bezihlanze, kungangcono nakuzo lezi ndawo ezinganakekile.

Uma usebenzisa insimbi thizeni yomculo, kuba khona imizwa emnandi nakuwe, kakhulukazi uma ubona abantu obadlalelayo beveza ukwenama nawe ujabula kakhulu, okuholela ekudlaleni kahle kakhulu, usujabuliswa nawukuthi abantu bayayijabulela into oyenzayo.

Ngingayisebenzisa kahle kakhulu inkundla yokuxhumana. Ngingahlezi ngithumela imiboniso yezinto zokuzibisa. Ngiphinde ngigqugquzele intsha kakhulu yalesikhathi samanje, ngoba intsha eningi ikhula ngaphansi kwengcindezi nokukhathazeka. Ngiveze ukubaluleka kokwenza izinto zokulibazisa. Ngiveze nokuthi uma wenza izinto zokulibazisa kungahle uphumelele futhi ngazo. Ngisebenzise nabantu abadumile ukugqugquzela lezi zinto.

Imidlalo yesintu idlala indima enkulu ekugcineni isiko nomlando womphakathi. Okuyinto avezela nentsha elandelayo ukuthi isiko nomlando uhamba kanjani? Uphinde ugqugqumezele nokulandela isiko ngendlela yomdlalo.

Okokuqala, ukukhuthaza abafundi ukuba lezi ndawo zokudlala bazigcine ziphephile futhi zihlanzekile. Mase ngaphezulu isikole siqashe onogada noma umuntu ozohlola ukuthi zihlezi zisesimeni yini na? Nokuthi zihlezi ziphephile na? Ukuba abafundi bengazisebenzisa.

Ngingadala into abantu abangayithenga, ngoba akuyena wonke umuntu ongahlezi engibiza ukuba ngizokwenza isevisi, kodwa abanye bengathanda ukuyithenga behlezi bezibukela yona. Uma kukhona okunye futhi engikwenzayo bephinde futhi bethenge. Okungenza indlela yokungenisa imali iqhubeke futhi ibe yimpumelelo kakhulu.

Lo mcimbi ungayigqugquzela kahle kakhulu ezokuvakasha ngoba abantu bazobona ubuhle bezwe lethu bephinde bebone nemvelo yethu. Okungenza ukuthi ngisho isidlulile imidlalo bephinde beze bezovakasha kuleli lakithi, bebona ubuhle bendawo. Lapho ezokuvakasha zingaba phezulu kakhulu, sebebonile ukuthi inhle kanjani indawo yangakithi.

Kwangiphatha kabi kakhulu, okuyinto eyahlala kimi. Kodwa angiphelanga amandla, kodwa ngazinuka mina amakhwapha ukuthi kungani ngikhishwa inyumbazane. Okwangenza ngaqala phansi ngabukisisa umdlalo, ngathanda, ngazivocavoca futhi ngazilungiselela ngokwanele ukuze ngingabe ngisakhishwa inyumbazana esikhathini esilandelayo. Futhi kwangisebenzela ngoba manje sengingabanye babadlali abathenjwayo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuqalile, ngiqale ukudlala icilongo, okuyinto engenza ngayo umculo, futhi ingisize kakhulu inkundla yokuxhumana ukuba ngibone ukubaluleka kwayo, futhi ngibone namandla engenziwa ilo msebenzi wokuzilibazisa, ngoba njengamanje sengikwazi nokukhanda imali engenayo.